Ne ke hlola ke bona batho ba bokane sebakeng se le seng hangata. Ba eme ba qhalakane, ba bang ba e ya kwana le kwana ba shebile mehala ya bona ya thekeng. Ka le leng, ka botsa hore ha ele hantle hobaneng ba atisa ho ba moo sebakeng se? Mme ba shebile mehala ya bona ya thekeng ho se mang ya buisang mang? Ke tsebile jwalo hore hona le Wi-Fi ya setjhaba bakeng sena. Ke ile ka thusahala ka ha jwalo ka motho a neng a ntse a batlana le mosebetsi. Ka e sebedisetsa ho batlana le bahiri, ka kenya dikopo tsa mosebetsi.

Molao ha o totobatse hantle taba ya mabarebare le di tshele. Ka hoo, ntho ya pele ke ho toba mabarebare. Nna nka kopa hore ba tlohele, ke tobane le mekgwa ka ho hlahisa maikutlo a ka le hore taba tsena di nkama jwang? Hangata ho iphapanya ho wa thusa, ho sa nke karolo ho etsa taba e phakise e thole. Sebaka sa ketsahalo le sona se bohlokwa haholo ho laola mabarebare. Hoba mohlala, mosebetsing re ke re bolelle HR mme molao wa thiba tsena tsohle.

Ho ya ka nna hobane boholo ba batho ba etelletseng dithelevishene le difilimi, ke batho banang le ditjhelete, ba mekgwa e mebe, ba senang Modimo le molao. Ba sebedisa difilimi le televishene ho hohela batho nthong tseo tse mpe ba di etsang, ebile ba kgolwang ho tsona. Ba etsa hore batho ba di bone hohle mona ho fihlela ba di amohela ebile ba kgahlwa ke tsona. Mme ba qetelle ba re atjhe, di amoheletsehile nakong tsa hona jwale hobane le dikolong mona bana bana ba rutwa ka tsona. Mme ha hona patuwe, ho se jwalo.

Afrika Borwa ena le maleme a leshome le motso o le mong le diporofense tse robong. Eleng Kwazulu Natal, Foreisetata, Northern Cape, Eastern Cape, Western Cape, North West, Gauteng, Mpumalanga le Limpopo. Maleme a leng teng ka hara diporofense tsena ke English, Afrikaans, Sesotho, Sexhosa, Sezulu, Seswati, Sendebele, Setsonga, Setswana, Sepedi le Sign Language.

Nna ke rata di-channel-e tsa tsa temo, tsa dipapadi, tsa tlhaho le diphoofolo. Mme ebe ke ditshwantshiso tsa selehae tse tlwaelehileng. Ho bua nnete fela, ha se ho senya tjhelete empa ke ho tsetela ho tsa boithabiso le thuto. Mme thuto e bohlokwa le boithabiso. Ee, ke nnete. Ho phetapheta ntho o seng oe tseba ho a nyahamisa hoba ha hona ntho o ithutang yona e ntjha. Ka hona ho fumana di-channel-e tse fapafapaneng o ithuta tse ntjha, dintho tse ngata tse ntjha ebile hwa thabisa.

Marangrang a kgokahanyo a thusa haholo ka ho kopanya batho le ho tsamaisa molaetsa ka potlako ho batho ba haufi le ba hole. E kopanya batho ho ya ka dikgahleho banang le tsona, dintho ba di tlwaetseng le dintho tse bohlokwa ho bona. Tsebo e mantlentsentletse ebile e fumaneha bonolo. Ho bonolo ho itlhahisa le ho ipapatsa. Thuto e haufinyana, menyetla ya mesebetsi ho bonolo ho e fumana le bahiri. Lehlakore la bobe ke hore batho ba bang ba sebedisa marangrang ho ipata, mme ba hlorise batho ba bang ka ho ba soma, ba ba tlontlolle, ba fafatse leshano ka bona, ba ba hlahise ele batho ba babe.